Ke ne ke thabile haholo ha ne ke kwala account ya ka, ho ba sena ne se supahantsha hore se ke fihletse ditoro tsa ka le tjhelete e ne ke batla. Ke nkile dilemo tse hlano pele ke ka fihlela qeto ena ebile ke nkile ke le mong, ho ya bontsha jwale hore se ke tla kgona hore ke ahele nkgono wa ka ntlo eo e sale ke batla ho mo ahela yona.

Ke bona e le boikarabelo ba lefapha, hobane hangata bahiri ha ba na nnete ebile ba patela basebetsi ka dintho tse ding tse ba tlamehang hore ba di tsebe. Ha lefapha le ka tsebisa basebetsi ka ditokelo tsa bona, le hore ba tlameha hore ba etse jwang for ditjhelete tseo tsa bona, tsohle di ka loka.

Ha o batla ho fetisa tjhelete ya hao, o tlameha hore o kene bankeng ya hao o ye ho transfer, o nto tobetsa transfer, o kgethe hore o tlosa tjhelete account-ong e feng o isa ho e feng, o kenye tjhelete o batlang ho e transfer-a, mme o amohele.

Ne ke sa tlo kadima maqheku le batho ba hollang bana tjhelete, hobane hangata ba sebedisa tjhelete tsa bana ho lefa tjhelete eo. Le percentage eo ya tswala e patalwang ke bona e le ngata haholo ne ke tlo e hafola nna, ke etse bonyane dipersente tse leshome. Ho tloha moo, ke shebe hore o sebetsa mosebetsi o jwang le hore o kgona ho lefella bokae ke se ke ka o neha tjhelete e leng half ya moholo wa hao, kapa ha e lekanang le moholo wa hao, ke o nehe tjhelete e tlase maybe diperesente tse twenty tsa mokgolo wa hao, e leng tjhelete o tlo kgona ho e lefella.

Ke bohloko haholo ha ba sa kenya ATM ya banka ke e sebedisang, ho ba jwale ke tlo thola di-charges kapa di-fees tse hodimo bankeng tse ding ha ke ntsha tjhelete teng, ke bona ba re kgethollotse haholo mme sena ha se ya loka.

E bebofaditse tsela eo batho ba laolang tjhelete haholo, hobane nou tjena ha ke lokela ho romella tjhelete hae kapa ke tlameha ho etsa payment e itseng, ha o hlokahale hore ke ye bankeng, ke fole mela e melelele ke kgona ho romela tjhelete fela ho tloha founung ya ka. Haebe ho hlokeha hore ke patale di-ccount-o kapa dintho tseo ke di kolotang, ke kgona ho patala ka founu fela, ha ho hlokahale hore ke ye lebenkeleng leo ho patala. Nthwena e entse bophelo ba bona bo be bobebe haholo, hobane e se hangata mo se re tlameha hore na re tsamaye hape re kgona hore re reke le dijo kapa di-grocer-a hona founung mona.

Mokgotsi hle ke kopa o nromelle tjhelete wa tseba mara kena account ya banka akere. Ke kopa o nketsetse cashsend kapa o nketsetse voucher ke lo reka dinthonyana tseo ke dihlokang, kea o kopa motswalle nou tjena ke hlokong e hlokotsi haholo ene kea tseba kwena fela o ka nthusang. Kapa o nromelle lebenkeleng la PEP kapa Standard Bank instant money kea o kopa.

Ee, lapeng re patala di-insurance le di-premium tse hantle mme tjhelete ya teng e hantle haholo. Rea bona hore ha re senye empa e loketse tjhelete e re tlo e fumana ha re ka hlahelwa ke tsietsi, ha re lle hohang ho ba rea bona hore tjhelete ya rona e yela nthong e teng.

Ntate ke kopa o nhlalosetse hore hobaneng ke thola tjhelete ya ka e short-a, ke hobaneng hobane tjhelete eo ke e hloka e felletse ebile ke na le mabaka a teng ke ne ke tla ho wena hobane ke tseba hore tjhelete ya ka e kae ene ke e hloka e le kalo. Kea tseba hore ke e hlokile pele ho nako e re dumellaneng ka yona, empa ebile lebaka le potlakileng le susumetsang hore ke ntshe hang hang.

Moreki dumela, moreki dumela. Kenya karete ya hao ATM-ong o nto kenya PIN, ha o qeta ho kenya PIN tobetsa ho withdraw o nto kenya tjhelete o batlang ho e ntsha, ha o qeta o tobetse enter tjhelete ya hao e tla tswa.

Motswalle ke kopa o mpo o tsetele meahong ya kgiriso, hobane tjhelete ya hao e tlo eketseha, o tlo thola tjhelete e ngata ho feta eo o tsetetseng ho yona, mme o tlo kgona ho ikahela leruo la nako e telele. Hape o tlo kgona ho fihlella di-financial goals tse itseng. Haeba o batla ho reka ntlo, o batla ho reka koloi kapa haeba o tlo batla hore o be le tjhelete mohlang o beha meja fatshe.